Ngingabeka isikhathi esibekelwe ukudlala kwemidlalo ngokuhlukahlukana kwayo asizokudlala nsukuzonke, kodwa kuyoba nosuku olulodwa noma nesikhathi futhi esisodwa sokudlala kuyo yonke imidlalo ngokuhlukahlukana kwayo. Uma ngenza umzekelo ngoLwesihlanu, ukuthi ngoLwesihlanu sukela ngo-twelve kuze kube u-two, uma isikole siphuma ngo-two, sonke sizodlala amageyimu ngokuhlukahlukana kwabo. Okusho ukuthi kusukela ngoMsombuluko kuze kube ngoLwesihlanu, wonke amakilasi akhona ako konke esikwenzayo esikoleni amageyimu adlalwe kuphela kusukela ngo-twelve kuye ku-two ngoLwesihlanu.

Umfundi kuzomele akwazi ukuhlukanisa phakathi kwesikhathi sokudlala ama-game nesikhathi sokufunda. Eklasini umfundi komele akwazi ukugqugquzelwa akwazi uku-concentrate-a kanti futhi nasegeyimini yakhe komele futhi nakhona akwazi ukugqugquzelwa ukuze azo-perfom-a kahle. Ngaphey'kwalokho, komele laba bantu esibabiza ngama-teacher assistants bakwazi ukusiza umfundi uma kulezo fundo asalayo kuzona. Uma mhlawumpe umfundi, esala kwi-maths, sizozama uku-organise-ala ukuthi i-teacher assistant imsize nge-maths uma kuyi-life science, imsize nakwi-life science.

Nalapha futhi kuyafana. Lo muntu omusha komele akwazi ukuthi enze umsebenzi wakhe wesikole, aqhubeke enze kahle nasesikoleni. Aze angathathi isikhathi sesikole kube yisona adansa ngaso noma enza ngaso amahobhi akhe ngoba lapho uzocindezeleka vele emsebenzini wesikole. So kufanele ukuthi akwazi ukuhlukanisa iy'khathi azi ukuthi manje isikhathi sesikole enze umsebenzi wesikole azi ukuthi cha manje umsebenzi wesikole uphelile sengingakwazi ukwenza ihobhi yami.

Okokuqala nje, intsha ekumele ibe nomthwalo wokuhlola imininingwane ngaphambi kokwabelana ngayo, ukuqinisekisa ukuthi lolu lwazi luhlaziwe kahle futhi luhlobene ney'dingo zomphakathi. Owesibili, intsha inendima ebalulekile ukuphuculeni indlela abantu abafunda ngayo, ikakhulukazi ngokusebenzisa iy'nkundla zokuxhumana kanye nezobuchwepheshe lapho ulwazi kutholakala khona ngokushesha. Ekugcineni, intsha kumele ibe nesibopho sokukhuthaza ukucabanga izinto ey'fanele, ukubeka izimiso zokuphila kanye nokugwema ukufunda ulwazi olungelona olweqiniso.

Iy'ndawo ey'semakhaya zingathuthukiswa ngokuthi kube khona izinto ezenziwayo emiphakathini yangasemakhaya ukusingatha imidlalo yamazwe ngamazwe. Mhlampe uma ngingasho into efana ukwakhiwa kwemigaqo kabusha ukulungiswa kwemigaqo, ukulungiswa nje kwemigaqo kungasiza kakhulu ngoba kuzodinga ukuthi kuqashwe abantu basendaweni. Ukuqashwa abantu basendaweni kuwukuncipha kwe-unemployment endaweni kukhula umnotho wendawo. Abantu sebeyaqala-ke baphila kahle endaweni nabo baya-benefit-a ngayo imidlalo yamazwe ngamazwe. Ezinye zezinto ey'ngenzeka ukuthi mhlampe kube ney'ndawo zokuphumula ey'ndaweni zasemakhaya. Abantu mhlampe ba-travel-a from big cities to big cities badinga ukuphumula phakathi nendlela. Lapho-ke nakhona abantu bayaqashwa bona futhi abantu bendawo.

Umuzwa engiwukhumbulayo kwakuwu muzwa wokwazi nje ukuthi ngolwesihlanu siyaphuma siyizi ngane. Sagcina-ke ukudlala amaspothi siyizi ngane e-primary school. Sasazi nje kwakuyisikhathi esimnandi ngoba wonke ama-grade ayephuma kuyodlalwa amaspothi ngokuhlukana kwawo wawazi ukuthi uzobona abangani bakho mhlampe makunomuntu omaziyo ka-grade three, wena mhlawumpe uka-grade four uyazi ukuthi uzombona, mangabe mhlawumpe kuno sisi wakho owenza u-grade seven wena uyingane uyombona naye unabangani bakhe. Kwakumnandi nje kwaku naleya sense of community nje eyayiba khona makudlalwa amaspothi ngokuhlukahlukana kwawo ney'ngane ozaziyo emiphakathini mhlampe enifunda nazo la nazo usuyay'bona in a not formal environment yokufunda, kodwa ku-environment yokudlala.

Into yokuqala nje isikole okumele uyenze ukuthi ubuke ukuthi ama-fields akulungele yini ukuthi kudlalwe ukudlalwa imidlalo ehlukahlukene. Is the soccer field ready? Is the netball field ready, yabo? Kanjalo, kanjalo. Okwesibili, kumele isikole lesi esingathayo kube yisona esithola mhlampe as as a multicultural South Africa, sikwazi ukumema abantu ama-performers from i-culture ne-culture ukutshengisa ukuhlukana nobuhle bezizwe ey'khona la eNingizimu Afrika. Zitshengise-ke iy'vakashi zethu noma iy'hambeli zethu. Ngaphekwalokho-ke kumele senze sure futhi ukuthi there is security in this school, abantu bazoy'zwela bekhululekile futhi kungenanto ebaxinayo.